Molekane, pele ha re ka nka leeto lenana re tlameha ho ba le di-passport, hore re kgone ho re tlameha ho boloka tjhelete ya sefofane hobane sefofane se mme re sebedise sefofane sa Fly SA. Re tlameha hape le ho buka bodulo bo reng ha re fihla moo America. Ha jwale re tlameha ho boloka haholo molekane wa ka.

Dibese di ya fihla nako e telele. Ke nahana hore ho ka ba molemo nakong ya hona jwale ha difofane. Hobaneng difofane ha di nke nako e telele di ntse di fofa moyeng. Di fihla se batlang seo o se batlang ka nako mme o fihla o ntso o bolokehile. Dibese tsona di nka nako e telele haholo, o tlabe o kgathaletsehe .

Metswalle ya ka, ha ne ke qala ho tsamaya ka sefofane. Ke ne ke tshohile hore ha ke kena ka sefofaneng ho tla etsahala dintho. Empa ha ke fetsa ho kena ka sefofane, ho ke ne ke phuthulohile. Ntho enngwe le enngwe e ne le monate ebile ntho e ke e thabetseng ho di fete ka ha ke sa nahana hore se tla nka nako e kalo sefofane. Ha se nke nako e telele ho tsamaya, ho fofa mo ebile se bolokehile.

Ke nahana hore di-transport-o di se di le ngata haholo. Ka jwale ke nahana le hore dibese ha di sa hlotse etsa profit. Ha se di-Uber, di-Bolt tseo batho ba di sebedisang.

Dumela ausi wa ka, dinako tsa bese di tsamaya tjena. E tlo tsamaya ka hora ya boraro mesong. O tlameha ho fihla metsotso, metsotso e mashome a mararo pele ha bese E tsamaya. Hore bese e seke.

Motsamaisi, ke kopile ho o bona ka lebaka la ditekete tse ke utlwang empa le sa tsebisa batho. Ke kopa hore batho ba lefe ka moo ba tlwaetseng ho lefa ka teng. Mme le ngole kapa le batho hore ho tlo nna le le di take nyoloha bo kgwedi e tlang. E seng le di nyolle ka nnete batho ha ba na tjhe.

Dumelang bakgolo, hobane nkgono waka o ne a le mona mme ho reka tikete ka theko. Ke tlo utlwa lebaka la hore hobaneng the more theko e hodimo le sa mo fa ka theko e tlase ya batsofe. Ho ID ya hae ya bontsha hore ka nnete holo ke motho a tsofetseng, ke batla ho utlwi.

Ke ikutlwa ke le bohloko haholo hobane ho ya mosebetsing. Mme jwale ke tlo tlameha ke ene ke e sebedisa, ke sebedise taxi. E ne tekesi ditheko tsa teng ke tse hodimo ho feta tsa be. Ka jwale ha ke a thaba.

Ke tlo bitsa maponesa, ba bakganni ba ditekesi ke batho ba ratang ntwa. Ho ka fetwa batho ba lematsehileng. Mme ke tlo bitsa maponesa hore ba tsebe hore sebaka iswa ke dibese, tse sebediswang ke dibese.

Ke hore bo raditekesi ba hira bakganni feela. Bakganni, batho ba hiruwe e le batho ba hantle ba lo. Bakganni ba ditekesi le bo nna ba ye di-interview. Ba ka kganna ditekesi tsa batho, e hirang bakganni ba ditekesi hore kgannang dibese.

Ha ka thaba ho hang hobaneng e entseng hore bese e seke ya fihla. Mokganni ha ba ha ba bua le ho bua hore letsatsi la ka ha le a ba hantle hoba ha ka kgona ho fihla mosebetsing. Hoba ke ne ke se na tjhelete ya ho palama tekesi ka ke ke rekile tekete ya beke. Ke na le tjhelete eo feela ya ho reka tekete ya beke jwale ne ke sena ka ho palama tekesi hore ke fihle mosebetsing. Letsatsi la ka le ne le se hantle.

Ke tlo nka mokotla oo wa tjhe mme ke o fe mokganni wa bese a o ise kantorong ya dibese hore ba batlane le o le dikarete tseo.

Dumelang, monanana sebakeng senana ke qeta ho bona etsahala koloi. Ka jwale ke ne ke kopa thuso ya ambulance ka potlako.

Dumelang, ke ne ke fuwe mabone a seterata sa rona a sa hloleng a se. Kopa le hobane ka nnete boshodu bo sonana bona ho le lefifi, ba se ba kenela bana le hore na re kenelwa ke mane. Nkgono a dulang natswe mme ba nka di-television ya hae mohala wa hae. Ka lebaka la hore ha hona mabone a re.

Ke nahana hore ntho re tla etsa hore batho ba dule ba sireletsehile. Batho ba tla tsamaya moo kapa ba tla feletsa batho ho bona hore batho ba ba dule ba sireletsehile.